Ukuncedisa intombi yam ifumane unyango, ndiza kuqala ngokufumanisa kugqirha ukuba zeziphi na iipilisi ezinokumnceda ukuze zithothomalise ukuxinzelelo lwengqondo. Kwaye ndiza kufumana oogqirha abanokumnceda ngokuthetha ngezinto eziza kumncedisa ukuba ingqondo yakhe iyeke ukuxinzeleleka.

Kubalulekile ukuba wonke umntu onentsholongwane kagawulayo athathe amayeza. La mayeza ayancedisa ukuthomalalisa iintlungu, ayancedisa nokuba ubomi bomntu bande, buqhubeke bufane nesiqhelo kube ngathi akwenzekanga nto. Kuba le ntsholongwane iyahlala ifihlekile umntu angafumani ezinye izigulo. Iyancedisa nokuba ingosuleli abanye abantu emveni kwexesha elithile.

Ndicinga into okokubana abantu abantsundu bacinga iindleko eziza nokuba umntu avume ukuthetha ngempilo yengqondo yakhe, kuba abantu bazawuphela mhlawumbi bethetha ngaloo nto, behlekisa ngayo, besenza izigezo. Ukanti abanye kuzawufuneka beye kwizibhedlela zokufumana uncedo. Ukanti nokuba abantu baphinde bathethe ngayo kakubi ingayonyusa impilo yengqondo ukuba.

Ogqirha norhulumente bangathatha izinyathelo zokuba baxhobise abantu ngeendlela ezithile njengokuba basixelele iindlela esingalungisa indlela yokutya kwethu. Izinto ezisityayo ezingavikela ukuba esi sifo sibe khona. Izinto ezibangela esi sifo ukuze abantu bangazenzi. Kwaye nabo banayo esi sifo bafumane uncedo lokuba basengaqhubeka baphile.

Izangoma ngabantu abanoluvo nolwazi olufika ngamaphupho kubo ngabantu abangasekhoyo bakumakhaya ethu. Ndiyakholelwa kubo, kuba kaloku aba bantu basondele ebuThixweni kuba bathunywa izinto ngabantu bakumakhaya ethu abangasekhoyo ukuze basincede. Basiqondise endleleni elungileyo, basincedise ukuba kusilwe nezinto esijongana nazo. NoThixo wenza njalo kuba akasekho kodwa uyathumela abantu bakhe bezodlulisa.

Ndingamcebisa into okokubana elinye ikhulu kula makhulu amabini aligalele kwibhanki qho ngenyanga xa efumana, ukuze lihlale phayana likhula. Qho ngenyanga xa efumana le mali agalele elinye ikhulu kulaa bhanki ukuze ibe yimali ekhulayo. Azothi ngamanye amaxesha ayoyikhupha xa eyidingile.

Amanyathelo aphcukileyo kukuba aba bantu mabatye ukutya okunesidlo, bangatyi ukutya okunefutha elinintsi. Batye ukutya okuneziqhamo nemifuno mihla le yonke. Bathenge ukutya okuya empilweni ukuze bezohlisa esi sifo soxinzelelo lwegazi.

Ukuze ukutya kuhlale kucocekile. Urhulumente makathumele iifriji kuzo zonke izikolo ukuze kugcinwe ukutya okukhawulezayo ukubola. Ukanti makaphinde athumele ukutya okuzophekwa qho ngeveki, angathumeli ukutya kwenyanga. Kuba okweveki noko kuzawuhlala efrijini kucocekile kuhleli kakuhle. Ukanti nabantu abaphekayo mabahlambe izandla qho xa bezophatha ukutya.

Le mali yenkamnkam iyancedisa ukubonelela ezi zimo zempilo. Kuba kaloku kule mali umntu uyakwazi ukuthenga ukutya okunempilo, ukutya okunee-vitamins nee-minerals. Ukanti uyakwazi nokuba abe nemali yokuyobona oogqirha qho ngenyanga xa kufanelekile.

Amayeza okugonya ancedisa ukuba anyuse amasoja omzimba ukuze alwe aqine, sithi naxa sifika esi sifo afike umzimba wakho uqinile singakwazi ukungena.

Uluvo lwam luthi aba bantu basekuhlaleni bangakwazi ukusithengisela amayeza ayingengawo kuba kaloku abana-licence yokwenza oko. Kanti la mayeza bawathengisayo kungenzeka ukuba aphelelwe okanye bayazenzela ngendlela engalunganga.

Kukuba izibhedlela zakhelwe ngoku into okokubana zibe nezitepsi, ziphinde zibe nerempu ukuncedisa ukuba abantu abahamba ngesitulo sokukhubazeka bakwazi ukuhambiswa phaya banyuswe.

Abantu abasebenza kwizibhedlela zikarhulumente bafundile njengabo bakwizibhedlela zabucala, kuba inye indlela yokuphatha abantu abagulayo. Basebenza ngendlela efanayo ukanti bafundiswe into enye ukuba kwenziwa njani, zeziphi iipilisi ezifanelekileyo, kweziphi izigulo.

Kwiilali zam asinanto singathi silinde ngayo ngomhla wezikhukhula, ukanti norhulumente akabonisi ukuba unayo indlela yokuncedisa.